Nka eletsa batswadi hore ba fe bana nako ya ho bapala di-game tsena tsa mehaleng le nako ya ho etsa mesebetsi ya sekolo, empa nako ya ho etsa mosebetsi wa sekolo e fete ena ya di-game. Mme e tle pele ya ho bapala di-game tsa mohaleng, ka ha ke nahana ha se ba qadile ho bapala di-game, ba tla sitiseha ho tsa sekolo.

Bohlokwa ba dipapadi ke hore o ka o thusa hore kelello ya hao e sebetse ho feta motho ya sa bapaleng dipapadi. Hobane ha o bapala dipapadi, wa ikwetlisa mme ha o ha o ikwetlisa mmele feela le kelello ya ikwetlisa. Mme ke bona bohlokwa ba dipapadi. Mme hape dipapadi di o ntsha seterateng, di o fa nako ya ho sheba ntho tse ntle tsa dipapadi. Mme hape dipapadi ha o ka di nkella hloohong hantle, di tla o isa hole.

Sehlopha sa rona se kgona ho reka tsohle tseo di hlokang ka hobane re fumana dithuso tsa tjhelete ho bao ba re thusang, bao ba bitswang di-sponsor-a. Mme nka le eletsa hore le lona le leke ho fumana di-sponsor-a. Mme ho ba fumana le ka ya ho borakgwebo. Borakgwebo ba ka le thusa, ba le tsetela tjhelete. Mme le ba meme dipapading tsa lona, ba tla ba tle ba le bone hore le bapala jwang.

Se tlang pele ke hore ba be le maitshwaro a matle, ba ikokobetse mme ba mamele mokwetlisi ya bona. Ba nke seo ba se etsang e le seo se tla ba fepang. Mme seo se tla ba thusa ho ba ntsha lefumeng, mme tsohle tsa bona di tla atleha.

Bohlokwa bo bong sa dipapadi tsa mekgahlo ke hore e re ruta hore re tlameha re sebedisane. Tshebedisano mmoho e tsamaya pele ho nthong tse kang tseo, mme hape e re ruta bohlokwa ba lelapa ka ntle ho lelapa la heno Launched . Ka ha batho bano bao o ba bapalang le bona e fetoha lelapa la hao ntle le lelapa la heno.

Tjhe, ha re hloke dipapadi tsa matjhabatjhaba. Re na le dipapadi tse ngata tse lekaneng tseo rona re tlabeng re di bontshe a ditjhaba tseo ba sa di tsebeng. Mme re na le talente e lekaneng hape ho tsona dipapadi tseo.

Ke tlo etsa sena ka ho ntsha bokgoni bohle ba ka ke ba bontshe hore ke na le se bitswang tshebedisano mmoho. Ke ba bontshe hore ke motho ya ratang naha ya heso, mme ke ba bontshe hore le nna ke a tshwaneleha hore ke be e mong ya kgethilweng ho lo emela naha ena ya rona mose ho mawatle kwana.

Ke nahana hore nka ba etsetsa ntho e bitswang bosiu ba dipapadi ka Sekgowa, eleng games night. Ba bapale dipapadi tseo ba hotseng ba di bapala tse kang bo morabaraba, jwalo jwalo. Dipapadi tse sa batleng hore ba eme. Tse batlang ba bapale ba dutse fatshe. Hape ka nqenana be ke letsitse mmino eo ba hotseng ka ona ha ntse ba bapala dipapadi tsenana tse sa batleng ba eme hohang.

Fumanwa ka ho ho kenya application ya hao. Ha o qeta ho kenya hoo, o tla bua le mmoledi eo o tla mo fuwang yena hore a o thuse ka tsa hao tsa ho batla thuso ka tsa tjhelete. Mme kamora moo, application ya hao e tla be e le ka tlasa reveiew. Ba o bolelle hore na e atlehile kapa jwang kamora dikgwedi tse pedi.

Tsona ha di maemong a matle ebile ke tsa kgale ebile di rusitse. Jwale ha ho le jwalo, ha ke nahane re nka amohela baamohedi. Re ka ba baamohedi ba sehlopha se seng hobane ba lo bona mahlabisadihlong.

O ile a mpolella hore boikwetliso ke karolo e kgolo bophelong ba hae, ke ka hoo a kgonneng ho ba ka mokgwa oo a leng ka teng ka dilemong tseo tsa hae tse ngata tseo.

Nkare ho bona, ba kgethe ntho eo e tla ba ba thabisang. E ba thabisang mme hape e ba fe nako ya ho ikwetlisa. Mme ba se kwetlise mmele feela, e kwetlise le kelello ya bona. Ba fumane ntho eo e leng hore ba ka e thabela ho e etsa le ho ba le botsofading.